Nka di sekaseka dilo tse di jaaka, setlhopha sa sekolo le dingwaga tsa moithuti, setifikeite e sa ngwaga o moithuti a leng mo go one, dinepe tsa ditokomane tse di botlhokwa, tshedimosetso ya motsadi kgotsa mothusi wa madi, go netefatsa gore moithuti ke moagi wa Botswana.

Dirisa tshweetso ya go dirisa karata ya sekoloto, o tshwanetse go akanya dilo tse di latelang, ditshwanelo le ditefelelo, bapisa di komišene, morokotso le ditlhwatlhwa tsa ngwaga, madi a mokoloto o o letleletsweng, bona gore o letleletswe bokae le gore a o kgona go busa nako ya puseletso le morokotso. Bapisa gore ke nako e kae pele go simolola go duela morokotso. Mefuta ya ditshwanelo, go na le di komišene, meputso, kgotsa tshiamelo e nngwe.

Sekoloto sa gago, le hisetori ya gago, ya go adima madi di ama tsela e di banka di tla amogelang kopo ya gago ya karata ya sekoloto ka yona. Ke gonne, di batla go netefatsa gore o ikemiseditse go duela, fa hisetori ya gago e le e molemo, go oketsa menyetla ya gago, gore kopo ya gago e amogelwe, go tokafatsa, o ka duela dikoloto tsa gago ka nako. O seka wa amogela dikoloto tse di fetang bokgoni jwa gago, mme o dirise dikgwebo tse di tshegetsang sekoloto se se molemo.

Ntho tse di tlwaelegileng ke go tsenya tshedimosetso e e sa siamang, kgotsa e e sa feletseng go kopa karata e e feteletseng bokgoni jwa gago jwa madi. Le go sekaseke maemo a gago a kgwedi le kgwedi pele o dira kopo. Go tlhomamisa gore kopo ya gago e tsamaye sentle, netefatsa gore o felela ka dintlha tsotlhe tse di tlhokegang, ka nepo, dirisa bokgoni jwa gago jwa madi, ba boikanyego mme o se ka wa tsenya kopo fa o sa kgone go duela dikoloto tse di tlholwang.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

Nna le dikitsiso tsa madi, le go ithuta go thusa batho ka tsela e kgolo, go ba thusa go itse gore ba tla kgona go duela karata ya sekoloto sentle le bothata. Kwala dikopo tsa karata tse di maleba le tse di tshwanetseng maemo a bone a madi, go tila go tsaya di karata tse di nang le ditefelelo tse di kwa godimo, tse di ka go bankanyang mathata. Go dira ditshwetso tse di tlhokomelang botshelo jwa bone jwa madi le bokamoso jwa bone.